Iintjhijilo zokulingana ngokobulili zinengi khulu begodu abantu bengubo ngibo abavamise ukuqalana nazo. Abantu bengubo bavame ukurholelwa imali encani kune yabantu bembaji. Kanengi abantu bengubo abafumani amathuba wokuthatha iinqunto ezibalulekileko zepolotiki yokulima, kwezinye iindawo abakavumeleki bona abantu bengubo babe balimi abakhulu nofana bafumane iinkhundla zokurholisa.

Lokha abantu abatjha nazibandakanya kwezokulima ilizwe leSewula Afrika lisizeka khulu kwamambala, ngombana amathuba womsebenzi wabantu abatjha abasebenzako azokwanda, begodu lokho kuzokwenza bona umnotho weSewula Afrika ukhuphuke. Abantu abatjha beSewula Afrika ngokuzibandakanya kwabo kwezokulima, bazokufumana amakghono abazowasebenzisa nangabe sele bafuna ukuvula wabo amarhwebo kwezokulima. Begodu abantu abatjha abanengi angekhe basazibandakanya eendakamizweni. ngombana bazokufumana ithuba lokusebenza esikhathini esinengi.

Ukutlhayela kwamanzi kubaqeda khulu amandla abalimi, ngombana lokha amanzi nakangekho iintjalo azifumani amanzi aneleko begodi ziyafa, ezinye zazo azitheli.

Umengu uhloma ehlobo, ngombana umengu ukuze uhlome udinga ukutjhisa nendawo eyomileko.

Iimvande zidlala indima eqakathekileko emakhaya, ngombana zinikeza abantu ukudla ekufana nemirorho kanye neenthelo bonyana bafumane okuya ngethunjini.

Iye kukatelekile, ngombana izembatho ezivikela izulu zizokusiza umsebenzi bona angabanjwa mgomani lokha nakasebenzako.

Ama-iri amahlanu.

Awa akukafaneli, ngombana izulu liyathelelela iintjalo begodu angekhe bakwazi ukusebenza kuhle lokha nakuna izulu.

Amahlelo angasiza ekulwisaneni nokutlhayela kwamanzi.

Amadamu asiza iinlwana ngokobana iinlwana zifumana amanzi wokusela emadamini begodu zihlamba emadamini.

Abalimi bangazisiza ngokobana lokha nakutjhisako bakhiphe izinto ezivikela elangeni, namkhana bahlale ngaphasi kwemithi lokha nabalimako ukwenzela bonyana bangatjhiswa lilanga.

Amanzi angakahlanzeki abangela ukugula khulu, begodi abulala amasotja womzimba.

Iinthelo ezitjalakwezi zisiza umphakathi ngokobana umphakathi ufumane okuya ngethunjini, begodu umphakathi ukwazi bonyana uzenzele iimali ngokuthengisa iinthelo.

Iinthelo ezidliwako ezizimilela emangweni mvilo kanye nomgade wemfene.

Iye iindlela ezitjha zokuthelelela amasimu ziyakghona ukuwanelisa amasimu ngamanzi.

Awa, akukakateleleki bona woke umlimi abhore amanzi wokuthelelela.

Kukobana bathelelele iintjalo kuhle ukwenzela bona amanzi wezulu ongeke, begodi ukuthelelela lokha ilanga sele litjhilingile kusiza khulu eentjalweni nekongeni amanzi.

Iye kuqakathekile bonyana abantwana badle imirorho, ngombana imirorho inepilo begodi lokha nabadla imirorho amasotja wabo womzimba ayaqina.

Lokha abantu nabavunako bahlangabezana neentjhijilo zokobana akubi nabasebenzi abaneleko abazokuvuna, begodi batlhoga neensetjenziswa ezilungileko zokuvuna. Okhunye abahlangabezana nakho kukobana abanayo indawo elungileko bona bangabeka lokho ebakuvunile, lokho kwenza bona lokho ebakuvunile okufana neentjalo kanye nemirorho bona kubole.

Iphopho ine-Vitamin C esiza amasotja womzimba bona alwe nezifo, begodi iphopho isiza ngokobana lokha nasidla ukudla kugayeke ngendlela elungileko.

Iye ngiyakukhuthalela ukudla okuvunwe emasimini ngombana kunepilo.

Iye uthathelwa ehloko.

Madribe, ma-strawberry, ma-blueberry, ma-raspberry kanye

I-Vitamin A isiza amehlo. I-Vitamin C isiza amasotja womzimba bona alwe nezifo.

Iye kulungile bona abantwana badle iinthelo, ngombana zibasiza bona bakhule kuhle begodi babe namasotja womzimba aqinileko.

Abomma kufuze bafundiswe ilwazi letheknoloji yezokulima begodu bafundise, bafundiswe ukuphatha amabhizinisi kwezokulima, begodi bafundiswe nokuphatha kuhle kweensetjenziswa zokulima.

Ilamule sithelo esilamule ngokombala begodu sineentanga begodu sithela ebusika.

Iye anganela.

Abantu kufuze bona batjheje izinto abazisebenzisako bona zihlanzekile, ikakhulukazi amanzi. Lokha nangabe amanzi akakahlanzeki bangasebenzisa izinto zokubulala amagcekwani namkhana bangawadlhabhazisa ukwenzela bona amagcekwane afe.

Awa akusi msebenzi womphathi

Ukutlhogeka kwamanzi ephasini kubangelwa kukobana abantu abongi amanzi, begodi bawasebenzisa ngendlela engongiko.

Ihabhula liqakatheke khulu kwamambala emzimbeni womuntu, ngombana linamavithamini.

Iye urhulumende unawo amehlo kwezokulima, ngombana ukhuthaza abantu bona bafunde ukulima begodu ukhiphe nemifundaze yokobana abantu bathuthukele phambili bafunde ukulima, begodu bafumane ilwazi abalitlhogako kwezokulima.

Awa akukaphephi ngombana bangazifumana sele bagula baphethe migomani, begodu ezinye iintjalo azitlhogi bona zithelelelwe lokha nakuna izulu.

Yikhabitjhi, mgade, mrorho, mazambane kanye netamati.

Ivithamini C etholakala ebhananeni ine-collagen, i-collagen le irhelebha isikhumba kanye nemithambo.

Lokha nakunesinanja amataka eentjaleni ayaphuka, begodi iintjalo zikhula buthaka lokha nakunesinanja.

Intengo yeembaseli ibalimaza khulu abasothoma ukulima, ngombana intengo ivamise ukukhuphuka.

Ilutjha elizibandakanya khulu kezokulima lilutjha lemakhaya

Iintjhijilo ezihlangabezana nabalimi lokha nakuneenkhukhula. Ziintjhijilo zokobana iinkhukhula zimotjha iintjalo, begodi nalapha kulinywe khona nakhona kuyamotjheka lokho kubanga iberego lokobana abalimi bathome phasi balime, ukwenzela bona bakwazi ukutjala. Isitjhijilo esinye abahlangabezana nazo kukobana abasatholi imali eyaneleko namkhana imali abayitlhogako, ngombana iinkhukhula zone iintjalo zabo, lokho kubabangela bona bakhiphe ngeenkhwameni zabo ukuthomisela phasi balime.

Nawufuna ukutjala umrorho kufanele ufumane indawo elungileko lapha ubona khona bona umrorho wakho ungamila ngendlela efaneleko. Kokuthoma kufanele ulime lapha ozokutjala khona umrorho, okwesibili kufanele bona ufake iinthoro ozozitjala zomrorho ngemva kwalokho uthelelele. Uthelelele ngemva kokuthelelela amalangana, uthele umsuqwa ukwenzela bona umrorho wakho umile ngendlela efaneleko.

Bhanana, lisuru, yipenabhula, mengo kanye nephopho.

Imarorho iba

Iindlela zokuthelelela amanzi.

Kukobana abantu abatjha bazifundise bona ukulima emajardeni wabo, namkhana urhulumende akhiphe ama-learnership azokusiza abantu abatjha bona bafunde ukulima.

ULindiwe angabiza udorhodere weenlwana ukuze ahlole iinkomo zakhe ukuqinikisekisa bona azinazo izifo ezifana nabo-tuberculosis kanye i-food and mouth diseases ukwenzela bona iinkomo zakhe nofana inyama leyo

Nawungaveza amathuna njengobufakazi bokuthi bekwenu khabe bakhe endaweni leyo nofana enarheni ethileko ungabuyiselwa inarha leyo ngokobana urhulumende ukubhadale imali wenarha leyo.

Ungazikhandela ngokobana kukampelwe lapha izimvu zihlala khona begodu wenze isiqinisekiso sokobana akukho lapha kunembobo khona ukwenzela bona iimpungutjhe zingangeni.

Ikambiso elula yokubuyisela abantu inarha ebamukwa yona kukuthi urhulumende ababhadale imali yenarha leyo ngombana abantu abanye sele bahlala kuleyo narha begodu sele bakhile kuleyo narha, indlela elula kukuthi urhulumende ababhadale ingakho-ke abantu abathethelwe inarha urhulumende ababhadala imali.

Kunengi khulu ongakwenza ngezimvu ngaphandle kokobana ufumane isitjhebo ungafumana izembatho ungenza iwula ngoboya bezimvu.

Iye, kulungile bona uziphe ukudla ebusuku nemini.

Awa, ikomo akhange ngiyisenge kodwana lokha nabasenga ikomo abasengi bekomo babeka ithunga lapha ibisi lizokukghuthulelwa khona, bese basenga amabele wekomo bese kuphuma ibisi.

Iye, uqinisile uVusi ngombana ungabotjhwa ngombana kufuneka amaphepha afaneleko. Ungabotjhwa ngombana akukavumeleki bona umuntu atjhayele nezimvu ukusuka kenye indawo aye kenye indawo ngaphandle kwamaphepha afaneleko ngombana abantu bangacabanga bona izimvu lezo ozilayitjhiye akusizo zakho begodu uzebile.

Izimvu zanda msinya khulu ngombana zona zithola

Isikhoyana ungasiqotha ngokuthi ubeke ama-plastic nofana iingodo ezijamileko kube ngasithi mumuntu ojamile ukwenzela bona iinkhonyana nofana isikhonyana singangeni ngesimini.

Lokhu kubangelwa kukuthi iinyoni ezifana nenciliba nama-galguni azikanti khulu esitjhabeni lesi sakithi.

Ekufuze ukulandele ntanzi kukobana uqinisekise ikhwalithi yesiphila sakho begodu kufuze ube neentifikeyiti ezidingekako kanye ne-tax clearance certificate bese ngemva kwalokho-ke ungabhalisa njengomphakeli wesitolo begodu uhlele kanye nentengo.

Indlela elula kukobana zivulelwe ekuseni zikhambe ziye emadlelweni bese zibuye ntambama.

UMasombuka angathengisela abantu bemphakathini iimbuzi ngombana iimbuzi zitlhogeka khulukhulu ikakhulukazi emphakathini wamaNdebele ngombana lokha nabenza iminyanya kudingeka inyama yembuzi.

Ngingaya kibodorhodere beenlwane ukwenza isiqinisekiso sokobana ingabe nangembala inyama yeenkomo lezi enginazo azikalungelwa bona zingadliwa na babantu.

Ukwenza bona izimvu zakho uzizwe nabezako nofana uzwe nabezako, ungafaka ama-globe la akghona ukuzwa abantu ukwenzela bona lokha nabadlula kiwo akhanyise begodu izimvu zakho ungazifaka iinsimbi entanyeni ukwenzelela ukuthi maziphuma ngesibayeni uzwe iinsimbi zilila.

Ekufuze bakubuze kukobana izimvu lezi zinesikhathi esingangani nokobana izimvu lezi zilungelwe bona zingadliwa na.

Umraro kungaba kukobana izimvu zakho zitlhoga izakhamzimba ezifaneleko.

Awa, akukakateleleki kodwana lokha abantu nabayihlaba emnyanyeni babanengi bayibungelele kwenzela bona ukuhlanza kwekomo kungathathi isikhathi begodu ihlanzeke burhaba.

Engingakwenza kukobana ngibuthe lana bekuneenkhukhula khona esimini ngilungise kabutjha ngivune godu, bese lokha nasele isiphila sami sesilungile bona singavunwa ngisivune ngaphambi kokobana kube neenkhukhula begodu ngihlale ngitjhega ubujamo bezulu njalo ukwenzela bona ngazi bona ngivune nini.

Ukusenga ikomo iye ngingatjho ngithi kuyafundelwa ngombana ngaphambi kokobana umuntu asenge ikomo kufuze abone umuntu onelwazi lokusenga ikomo begodu ambone bona usenga njani ukomo begodu amfundise nokusenga ikomo ukwenzela bona naye nasele asenga asenge ngendlela efaneleko.

Iye, ngingakufundela ukulima.

Iziimvu zithengwa khulu ngenyanga koNobayeni ngombana abantu baba nemiinyanya begodu abantu abanengi bayazidinga nofana bayazitlhoga emnyanyeni yabo.

Ungazipha utjani begodu ungazipha nemirorho sele abantu abangasayifuni.

Awa, akwenzeki.

Ubulelesi bokwetjiwa kweziimvu endaweni yekhethu kwande khulu kwamambala.

Awa, akukho engukusolako ngabo.

Umnotho wekhethu ungayehla ngombana umnotho wekhethu lo uthembele khulu ezintweni esizithumela emazweni ukwenzela bona ukhuphuke.

Kubangelwa kukobana ikukhu ngiyo ethengwa khulu eSewula Afrika begodu ukuyinakekela kutlhoga bona iye kwadorhodere begodu itlhoga imali enengi ingakho inyama yekukhu ibiza.

Ngicabanga bona lokho bakwenzela bona lokha izimvu nazibeletha abentwana zifane begodu benzela bona iinkhumba zakhona kube ziinkhumba ezihle begodu ezibonakalako.

Awa, ngicabanga bona abanalo ilwazi elaneleko ngobunikazi benarha.

Abahlali bendawo yangekhethu lokha nakunesomiso bakha amanzi emapetsini.

Bangazisiza ngokobana bambathe iingwani ezivikela elangeni begodu banande bahlala ngaphasi kwemithunzi yelanga.

Awa, abazuzi ngokulinganako.

Awa, akusilo iqiniso ngombana abantu abanengi enarheni yeSewula Afrika banefuyo.

Inyama yekomo iphophiswa iingazi ukwenzela bona abantu lokha nabayidlako bavikeleke ezifeni ezivela enyameni yekomo.

Awa, akukho engikusolako ngotjwala besintu.

Kubangelwa kukuthi inyama yenciliba nofana yegalugune abantu abanengi abayithandi. Ngakho-ke eendaweni zemakhaya nemalokitjhini ingakho badzimelele khulu ekufuyeni inyama yekukhu ngombana ngiyo ethandwa khulu.

Inyama yekukhu iyabiza ngombana abantu abanengi enarheni yeSewula Afrika bathanda yona. Ngakho-ke ingakho inani lakhona libiza.

Iye, abantu abatjha bangazikhuthalela zokulima.

Iye, bathanda ukufuya khulu iinkomo neembuzi ngombana eendaweni zemakhaya kuziinlwana ezibalulekile khulu begodu lokha nakwenziwa iminyanya nofana lokha abantu nabagidingako bahlaba imbuzi nofana ikomo.

Ngicabanga bona kukuthi eendaweni zemakhaya abekho abodorhodera weenlwana. Ngakho-ke ingakho iinhlahla zakhona zitholakala nzima.

Awa, ngibona bona abanalo ilungelo lokuyokuphahla emathuneni wabokhokho. Ngombana indawo leyo sele usoplasa ayithengile begodu nabo sele babhadeliwe imali yendawo leyo. Kodwana bangabawa usoplasa ngemvumo yakhe kulapho bangafumana khona ithuba lokobana baphahle. Kodwana nakalako angekhe bakwazi ukuphahla ngombana indawo izabe ingasesengeyabo.

Iye, bayaya.

Ongakwenza ngezimvu kunengi khulu kodwana okukhamba phambili kukobana eboyeni nofana esikhumbeni semvu sifumana uboya obuqakatheke khulu ekwenziwa ngazo izembatho.

Amabele anomsebenzi omnengi khulu. Okhunye iinkukhu nofana ifuyo zidla amabele.

Abasebenzi bemaplasini kufuze babhadalwe ngenyanga begodu kubalwa nama-iri abawasebenzileko.

Iye, banikela ngokwaneleko.

Iye, kuyawukhulisa umnotho ngombana isiphila kwenziwa izinto ezinengi khulu ngazo kufana nepuphu okuyinto edliwa khulu eSewula Afrika.

Ama-avokhado ngekhethu afumaneka lula ngombana abantu abanengi bawatjalile.

Amadamu asiza iinlwana lokha nazomileko ziya emadamini ziyokusela amanzi.

Iye, amakghono wokuhlinza inyama ayafundelwa emayunivesithi ngombana inyama ayisikiwa ngenye nenye indlela kodwana kunendlela ekufuze ilandelwe lokha nawusika inyama.

Kufuze alawule mnikazi weplasi.

Ukwetjiwa kwezimvu kubangelwa kukuthi abantu basebenzisa uboya bezimvu ukwenza izembatho. Ngakho-ke abantu beba izimvu ukwenzela bona bazisike uboya bese bathengisele abantu ukwenzela bona bafumane imali.

Amanye amazwe ukuze athenge isiphila kwamanye amazwe kukobana emazweni lawo ihlabathi yakhona ayinawo umsoqo begodu isiphila asimili kuhle eenarheni ezinye. Ngakho-ke bathenga isiphila emazweni amanye

Iye, anganela ukuthelelela amasimu amakhulu.

Atjhiye umonakalo omkhulu khulu kibosomaplasi.

Iye, ngingakufundela ukulima.

Awa, akakaneli.

Awa, akakaneli amahlelo wokufundisa abalimi ngamatjhuguluko wobujamo bezulu.

Aqakatheke khulu ngombana abantu lokha nabawasebenzisako bafumana ilwazi elinengi begodu nendlela zokufundisa ukulima.

Bangazipha ukudla okunengi okuhlukileko okufakahlangana iinthelo, imirorho, utjani kanye namabhala.

Khabitjhi, mrorho, mgade, likherotsi kanye namazambani.

Bangakhuthazwa ngokobana babizwe endaweni lapha kuzokucociswano khona ngokubaluleka kanye nobuhle bezokulima begodu babatjengise bona ukulima kuqakatheke kangangani begodu kukusiza ngani simaSewula Afrika.

Bangathuthukisa ngokobana urhulumende abavulele nofana abameme ekuthuthukiseni kwamaplasi begodu abize abosomaplasi abangakhasiko bona bababonise indlela ekungiyo ebangathuthukisa ngayo umnotho.

Baphila ngaphasi kobujamo obuhle ngombana inani abarholelwa lona liwufanele umsebenzi abawenzako.

Ngicabanga bona into eyenza bona basabe ukumsenga kukobana udumbani silwana esinekani begodu siyararhana.

Ungabathengela ifuyo engatshwenyiko engafana nenyoni ehlala ngendlini nofana umqasa.

Ungaba nomthelela omumbi khulu emphakathini.

Ubulelesi bokwetjiwa kwezimvu endaweni yangekhethu abakathandi khulu ngombana abantu bangakwethu abakazifuyi izimvu ngobunengi babo.

Umbono wami ngendaba le kokobana indoda leyo izebile izimvu lezo ngombana izimvu azitlhogi bonyana zingagibela imodere begodu azitlhogi i-lift ziyakwazi ukuzikhambela.

Ekadeni abantu bebonga amanzi ngokobana bathelelele ngamanzi wezulu begodu bathelele ngamanzi ebebawasebenzisa ukuvasa izembatho, ukuhlanza izitja kanye nokuhlamba.

Isikhumba sekomo esilarheni lokha nabaqeda ukuhlinza basithengisela abantu abenza izembatho zesintu.

Ningazuza ngokobana nitlolele urhulumende begodu nibambe umhlangano nikhulume ngokobana ningayirarulula njani indaba leyo.